Do a swi olovi ku fuwa tihuku ngopfungopfu hehe hi nga hale Gauteng. Loko ku titimela so, tihuku ta fa. Ende na loko ku hisa, u kuma leswaku ku ta fa. Ti lava ndhawu leyi nga sirheleleka kahle, leyi leyi kufumelaka, yi lava ni magezi lawa u nga ma fakaka leswaku ti kota ku tshama endhawini leyi nga kahle. Nkarhi wun'wani ti khoma hi xitirese, ti hetelela ti nga kuli kahle ti khoma hi mavabyi, ti heta ti fa. So swa tika ku va loko fuwiwaka e tihuku. Mara eka tindhawu to n'wanyana swa olova hi ku ya hi maxelo ya kona ya le ka ndhawu yeleyo. Mara laha ku titimelaka ngopfu, a swi olovi swa tika swinene.

Vuyelo leri hi va ka na rona loko swi ta eka ku cinca ka maxelo i ku, ku ni swakudya leswi hi swi kumaka hi ku hambanahambana ka tinguva. Swo fana na swifaki, loko ku hisa swi koti ku va leswi kulaka kahle, kambe hi nkarhi wa xixika a swi swi koti ku kula kahle. Ku fana na swa swipinichi na masaladi, hinkwaswo loko ku titimela a swi swi koti ku va leswi kulaka kahle kambe loko ku sungula eku hisa, hi va lava hi swi kumaka hi xitalo swi va swi tele hi nkarhi wolowo. Kambe swin'wanyana a hi swi koti ku va laha hi swi kumaka. ku fana ni mihlata hi nkarhi wa ku ku sungula xirhami hi nkarhi wa ku va hi tshovela, hi cela, hi dya, kambe swin'wana a swi koteki leswaku hi va lava hi swi kumaka loko ku hisa kumbe ku titimela.

Vurimi lebyitsongo byi nga pfuna ngopfu eka mindyangu leyi karhatekaka hi swa timali, ngopfungopfu hehe hi kalaka hi nga ri na yona ni mali ya ku va hi xava swilo swo karhi. Loko hi tibyarile swo fana na xipinichi, tinyala, ku katsa ni matamatisi, ha swi koti ku va leyi hi seyivhaka e ximalana xexo a hi fanele hi xava hi xona. So loko hi tikarhatela eku rima swa ku fana na swifaki, ni swin'wana na swin'wana, ha swi koti ku va lava hi seyivheka e mali leyitsongo. Swa pfuna ngopfu. Ende futhi swi tlhela swi pfuna na vanhu van'wanyana, lava kumaka hi xintirhwana eka vurimi byebyo. Ku va va lava kumaka e ximalana xa ku va lava va hlayisaka e mindyangu ya vona. So swa pfuna ngopfu ku va ni vuyelo lebyinene loko swi ta eka vurimi lebyitsongo.

Lexi ni nga swi ehleketaka ku sungula ni nga se ya ni ze ni ya tirha, i ku va loyi ni hleketaka hi maxelo ya le ndhawini ya kona, ni tlhela ni hleketa ngopfu hi vuhlayiseki lebyi nga kona epurasini. Ku va wu landzelela e nawu wa vuhlayiseki ke? Swiambalo leswi hi faneleke hi tirha hi swona swi kona hinkwaswo na? Ni ku va loyi na mehe ni yi endlaka xiboho xa ku loko ni ri entirhweni, ndzi landzelela e milawu ya khampani, ni tlhela ni landzelela ni tlhela ni phuza ni mati, ni dya swakudya leswi ringaneke leswaku ndzi ta kuma e matimba lama ringaneke leswaku ndzi ta kota ku va ni tirhaka kahle. Ni nga khomi hi mavabyi kumbe eku wa swi nga fanelanga.

Va nga tiyisisa hi ku va lava vutisaka van'wamapurasi lava nga khale va tirha hi swona, lava nga ni ntokoto. Ni ku tlhela va va vutisa leswaku vona xana va swi kotise ku yini. Ni ku landzelerisa hinkwaswo leswi va swi endleke leswaku va va ni vuyelo lebyinene. So sweswo swi nga endla leswaku na vona va va lava va yi vuyisaka yi pfuxeteka kahle e misava.

Swipfuno swa ku fuwa tinguluve i ku ta hi pfuna leswaku hi kota ku va loyi hi kumaka e nyama, ta hi pfuna ene nyama ya nguluve yi nandzika ngopfu. So leswo biha swa kona i ku nguluve yi nuha ngopfu, yi lava u tshama u yi tlilinela, yi tshama yi basile, ni ku va loko yi khatalelaka hi ndlela leyinene, u yi nyika swakudya swo ringanela hi ku swi dya ngopfu. So i swa nkoka leswaku ti va leti khataleriwaka hi ndlela leyinene.

Mimpfuno leyi nga koho eka vurimi bya le makaya i ku mindyangu yo tala ya swi kota ku va laya rimaka e swakudya swa le masin'wini, yi va leyi tixaviselaka swona leswaku yi va leyi kotaka ku kuma e mali yo endla swin'wana na swin'wanyana. Ni ku va leyi pfunaka e vana hi mali yeleyo leswaku nkarhi wun'wani va kota ku vana va ya eswikolweni hi yona mali yeleyo leyi va yi kumaka eka vurimi.

Lexi nga pfunaka ngopfungopfu eka vatirhi eka mhaka leya maxelo, i ku va va nyikiwaka e swiambalo leswi nga swinene leswaku swi kota ku va leswi va sirhelelaka eka ku hisa ku katsa na le ka ku titimela. So swiambalo sweswo va nga ha va lava nyikiwaka swona leswaku swi kota ku va leswi va sirhelelaka, ku katsa ni ku va lava ku fakiwaka emathende ehenhla. Laha va nga ta tirhela koho leswaku va nga biwi ngopfu hi dyambu, loko titimela va nyikiwa swa ku mbala leswi kufumelaka leswaku va nga ngheniwi ngopfu hi xirhami. So sweswo swi nga va leswi va pfunaka leswaku va kota ku va lava sirhelelaka eka swiyimo sweswo swa maxelo yo hambanahambana.

Endhawini ya ka hina laha ndzi tshamaka kona, hi tolovele eku byala e miroho ya tin'hwembe, ku katsa ni xipinichi hi ku hambanahambana ka xoho. Xi na ni makhofu, ku katsa ni masaladi, na matamatisi, na tinyala. So hi sweswo leswi hi nga tolovela ku byala swona laha ndzi tshamaka kona.

Ya ringanisiwa hi ku maendlelo ya manguva lawa hi xitalo va va lava tekelaka e swa mindhavuko ya khale, leswaku ku va loku byariwaka e swimilana hi ndlela yeleyo. va ma landzelerisisa maendlelo lawa ya xikhale leswaku ku va loku byariwaka swimilana hi ndlela leyinene.

Swakudya swa nkoka leswi lavekaka leswaku tihuku ti kota ku veka kahle matandza, xa ku sungula ti lavela , ti lava e koroni, mavele, na byanyi, so nakambe ti tlhela ti lava ni mati yo tala. Laha matini ku na ni mirhi leyi fakiwaka leswaku ti va leti nga khomiweki hi mavabyi yo hambanahambana. So sweswo swakudya swi endla leswaku ti kota ku va leti vekaka e matandza kahle.

Ina ndzi swi vona swi ri swa nkoka hi ku vanhu va ta pfulekeriwa hi ndhawu leyikulu ya ku va lava va rimaka, va byala leswi va swi lavaka, ku katsa ndhawu ya kota ku va lava fuwaka e swifuwo swa vona. So i swa nkoka ngopfu.

Xiphiqo xo sungula lexi van'wamapurasi va langutanaka na swona i ku kayivela ka swa vutleketli. A va na swona swa ku swa ku tleketla e swirimiwa swa vona leswaku swi ya endhawini leyi faneleke ku ya xavisiwa kona. Va tlhela xin'wana xa vumbirhi, i ku pfumaleka ka ka ndhawu yo navetisa e swimilana swa vona.

Hikuva e swiphemu swin'wana swa nyama swi tsindziherile, a swi nge koteki leswaku swi endla e biltong. So ku tirhisiwa e swiphemu swin'wana swa nyama leswaku swi va leswi endlaka.

Xitirhisiwa xa nkoka i teretere. Yi kota eku rhwala nhundzu yo tala hi nkarhi wun'we. Naswona a yi heti nkarhi wo leha. Ku tlula loko ku tshovela e vanhu hi mavoko. Va va lava tekaka e nkarhi wo leha va nga se heta e ntirho.

Mfumo wu nga pfuna hi ku va lowu dyondzisaka vavasati hi swa vurimi, ku katsa ni ku va loyi va nyikaka e switirho swo tala leswi va nga swi tirhisaka loko swi ta emhakeni ya swa vurimi.

Lexi ndzi nga swi vulaka eka muthori wa mina i ku va loyi ni n'wi pfunaka leswaku loko e nguva yo karhi yi hela, hi fanele hi va loyi hi ringetaka eku byala e swimilana leswi nga swa nguva yeleyo. A hi nge i nguva ya mavele, loko nguva ya mavele yi hela, ni fanele ni va loyi ni n'wi ringaniselaka leswaku loko ho byala swin'wanyana leswi nga ta kota ku kula hi nguva ya xirhami, kumbexana sweswo swi nga endla leswaku e ntirho wu nga heli. Hi tshama yi ri ku tirheni.

Vutivi va byi kuma eka vakokwana wa vona, laha khale a va tihanyisa hi swa vurimi. Kumbe va swi kuma eka vanhu va le matikoxikaya, lava tihanyisaka hi swa vurimi. Va rima swa le masin'wini va heta va swi xavisa leswaku va kota ku tihanyisa hi swona.

Ku averiwa ka misava swi swi hunguta ngopfu e vusweti hi ku e vanhu va ku tala va ta va lava tirimelaka swa le masin'wini. Va byala e swibyariwa leswaku va kota ku va lava va tihanyisaka hi swona, ku katsa ni ku va lava swi xavisaka va swi xavisela e vanhu van'wana. Se ku ta va ni nhluvuko wa ku tala, ni ikhonomi yi ta va leyi fambaka kahle hi ku vanhu va ku tala va ta va lava va tibyalaka emasin'wini ya vona.

Milawu leyi faneleke yi va kona eka vatirhi va le mapurasini i ku, loko a thoriwile leswaku a tirha i fane a va la sayinaka e contract. A hi nge nkarhi wun'wani a sayine contract ya three years, loko ku hela e ntshovelo wo karhi, e mutirhi yoloye i fanele a va le a yisiwaka ka swin'wanyani swibyariwa. Leswaku a kota ku va loyi a tirhaka hi nkarhi wo leha, ntirho wa yena wu va lowu tshamaka wu ri kona nkarhi hinkwawo. Ku nga ri ku va loyi a yisiwaka hikuva se ntshovelo wu herile wa swilo swo karhi leswi a qachiriwe swona. So i fanele a va loyi a hetaka i nkarhi wo leha a ri karhi a tirha.